Moo ke dulang teng, ho na le moo ho ikwetlisetswang mo lefuwang tjhelete le moo ho sa lefung tjhelete, empa batho ba bangata ba rata ho ya moo ho lefuwang tjhelete teng. Ene ha ke bone ho le bohlokwa haholo hobane ho ntso ho tshwana le moo o sa lefiwing tjhelete ka teng.

Haholoholo ha o bapala dihlopha tse pedi tse tsebahalang haholo naheng ya rona, e leng Kaizer Chiefs kapa yona Pirates. Ha Kaizer Chiefs e ka hlaba dintlha, ke ba bakela modumo ona wa ho ha esale hobane, batho ba rona kaofela ke maPirates.

Nka ba eletsa hore ba ikwetlise or kapa hona ba otlolle maoto ka ho phuthulla maoto sepetlele, ba nne ba ba sa dula ba le dibetheng tsa bona.

Ke hobane batho ba rugby ba bapalang rugby ba ikwetlisa haholo, and ke motho a ratang ho ikwetlisa le nna.

Papadi ya bolo ya maobane e sentse bosiu ba ka, hobane ke ne ke batla ho shebella lenaneo leo ke le ratang television-eng, empa ntate o ile a sekgo a re ke tla sheba hosasa hobane yena o shebelletse bolo. Ke mo ke ikeng ka utlwa bohloko haholoholo hobane lenaneo leo le ne le le bohlokwa ho nna yena, empa a ka shebella di-highlights tsa bolo.

Marathone ya metswalle e kenelwa ke rona baahi le baditjhaba. Ke ha e le baditjhaba ba fuwa monyetla wa ho hlalosetsa hanyane ka tsebo ya o tshwere naheng ya rona.

Papadi eo ke e ratang haholo ke tennis hobane e na le menyetla e mengata, le ka tsamaya ka tennis-e, la ya mose ho mawatle, le tsamaye le ye ho bo Botswana dipolekeng tsena ka mefuta.

Ho ikwetlisa ha se tse ding tse hatisitsweng ho lekana le ntho tse ding, hobane batho ba bangata Afrika Borwa ha ba ikwetlise, ha ba ikwetlise hohang.

Di kile di ya ntshusumetsa, empa le nna ke ile ka batla ho qala Youtube ya ka, ke be influencer. Empa ha ke na ditshebediswa tse ngata, ho tshwana le bona.

Nna sekolong ke ne ke bapalla bolo ya matsoho, ke kgotsofetse haholo hobane e ne le ntho eo ke e ratang. Ke ne ke etsa ka pelo yaka e phuthuluhileng, ke sebeletsa sekolo le nna ile yang ya nkgotsofatsa haholo hobane e ne le tse ding tsa mabaka a hore ke ikwetlise.

Hobane dipapadi tsa banna ke tsona tse batho ba di kgathallang haholo. Tsa basadi ha hona batho ba di, ba di-advertise-ang haholoholo, hape basadi ba bangata ha ba rate ho bapala dipapadi tsa bona, hobane ke dipapadi tsa bolo ya matsoho kapa yona ya maoto, ba bang ha ba rate bolo ya maoto le tse ding tse ding. Ha ba ye ba le bangata empa batho ba banna ba rata dipapadi haholo.

Sehlopha sa rona se batla di-donation kapa tsona dikopo ho setjhaba, hore ba kgone ho ba thusa ka ho reka kapa tsona di ho fumana thepa.

Nka etsa hore batho bohle ba batlang ho lo shebella, ke ba fe, ha ba patetse ditekete, ke ba fe dikipa tsa mahala ha ba ntse ba kena hore ke . Ho be monate haholo ke ska ba rekisetsa tsona, empa ke ba fe tsona mahala.

Nka ba kopa hore re lo etela letsatsi la Africa, hobane re kgone ho ithuta tse ngata ka tsa tlhaho.

Papadi eo e dutseng mohopolong wa ka ke ya world cup Fifa, world cup twenty ten. Ke yona e ileng ke dula mohopolong wa ka haholo.

Nka mo eletsa hore a ipehele a kgone ho ya sekolong ka tjhelete eo, kapo a reke ditlhoko tsa hae tseo a di hlokang.

Nka qala ke ipatlela sebaka se senyane feela ho ka, ho qala. Mpe ke qale ke patadisa batho makgolo a diranta, hore e tswelle pele. Ha ntse e tswella pele, ke hona ke tla be ke ntse ke qala ke ba patadisa tjhelete e ngatanyana.

Ntho tse ngata tse ke di rekileng ke sikipa, le bona borikgwe bo supang sehlopha seo ke se ratang haholo, le kepisi.

Ke ho nka dinepe tse ntle le ho di bapatsa mane marangrang, jwalo ka Facebook le yona Tiktok hore batho ba tsebe kgwebo ya hae ke ya ho nka dinepe.

Maitshwaro a hae ha ba re hlotswe, ke hore o tla be a re ntsheha, a etsa metlae ka sehlopha sa ka.

Batho ba bapetseng karole e .